Umbuzo omkhulu futhi impendulo iyahlanganisela yokufinyeleleka, ukufunwa kanye nendlela izinto zokuzilibazisa ezihambisana ngayo nezidingo zemakethe. Ake sihlukanise kanje, isidingo semakethe nokuguquguquka izinto zokuzilibazisa ezinjengokudweba nokuthatha izithombe, kulula ukwenza imali ngoba zivumelane nezimo ezimbonini eziningi. Ukukhangisa ukudalwa kwemidiya nokuqukethwe, umklamo womkhiqizo, ukumaketha kwezokuxhumana imfashini ne-ecomics. Kodwa lokho akusho ukuthi ezinye izinto zokuzilibazisa azikwazi ukwenza imali. Imvamisa kuthatha ubuhlakani obuningi ukufaka uphawu noma uchwepheshe ukwenza kanjalo.

Ukukhuthaza ukubamba iqhaza kwezemidlalo ezingadumile kakhulu, kodwa ezingaba usizo kakhulu ezikoleni kudinga ugxube, idinga, kudinga ingxube yokwakhiwa ukuqwashisa, ukufinyeleleka, ukufakwa nokukhuthazwa kwamasu. Nawa amasu asebenzayo, ukuchayeka kwemfundo, qalisa izinkundla zokucubulungana ngolwazi noma emitholampilo, letha abaqeqeshi noma abasubathu ukuze banikeze ama demo amafushane ahehayo, nikeza izinsuku zokwazama, zokuzama lapho abafundi bengasampula khona ezemidlalo ezingajwayelekile, isibonelo, uthango, i-freespy yokugcina ukugwedla.

Uma umngani wami uMahlengi ekhungatheka ngesikhathi somdlalo wokubambisana njenge-mind craft. Kubaluleke kakhulu ukuba nomusa ngimeseke futhi ngimsize azizwe njengengxenye yeqembu. Nansi indlela engingamukhuthaza ngayo, ngingakhuluma naye ngokuzotha nomusa, ngithi kuye Mahlengi kulungile size lapha nje ukuzozijabulisa ndawonye akuyona yonke into okufanele ihambe kahle. Lokho kuyamsiza ukuthi ngimkhumbuze ukuthi umdlalo umayelana nobungani, hhayi nje ukulungisa izinto.